Ukushintsha ngoba kusuke kuyimikhosi ebalulekile ngalolo suku. Okufanele vele ukuthi kushintshe ngenxa yokuthi sisuke sivakashele abantu abahlukahlukene nabantu abaphuma eyindaweni eyihlukahlukene. Ngesinye isikhathi kube amakhosi, ngesinye isikhathi kube abantu ababalulekile ekungafanele ukuthi badle noma yini.

Lubaluleke ngokuthi, lokhu okokudansa kuthina kuyisiko noma ukudansa kwaZulu kuyisiko, futhi sisuke sikhombisa ukuthi usiko lwethu sisalugcinile. Nabantu bezizwe babone ukuthi usiko kwaZulu lusagciniwe.

Ngingameseka ngokuthi kufanele ukuthi simeseke sonke siwumphakathi simgqugquzele, noma ngimgqugquzele. Ngimsize ngakho konke ashoda ngakho, kungaba iselula, kungaba izincwadi zokufunda. Kodwa ngingamnika futhi ngimyalela ukuthi njengoba efunda, kufanele afunde afundele umphakathi kanye nekusasa lakhe.

Amakhono amanje, kanye futhi azothinta, azohlala kahle esikhathini esizayo, ngingasho ukuthi amakhono ezobuchwepheshe, ngoba amakhono ezobuchwepheshe iwona a-right-i kakhulu. Futhi ngingasho ukuthi nokuziphatha, kanye nokuhlonipha.

Iseluleko engingamnika sona, ukuthi ukuhloniphana. Uhloniphe umkakho, uhloniphe umyeni wakho ukuze umshado uzoba yimpumelelo.

Yebo, impela imigubho yendabuko yamaZulu isishintshile. Ngingasho ukuthi ishintshe ngazozonke leyindlela ezimbili, itekhnoloji kanye nezokwebelana. Ngokuthi-ke kepha njengoba sihleli la, sihwebelana nabezizwe, bayafika bahlale la kwelamaZulu, bashaye imithetho kwelamaZulu. Bese kuthi-ke, amaZulu noma abantu bakuleli badideke ukuthi sesiphila kanjani.

Umphakathi wangaseke, futhi waphuma ngobuningi, ngathola futhi nezeluleko. Nabo futhi baphinde bameluleka uNomalungelo Zulu, oneminyaka engu-twelve, obekade engena ebuntombini. Umphakathi wayijabulela kakhulu lonto, wamshaya ngeyiluleko ezinqala.

Umndeni uzithinta ngoba, ukuthi umndeni ngesinye isikhathi ugcine ungezwani ngenxa yalento. Umphakathi ungenelele, ngesinye isikhathi ungangeneleli, ubuke umndeni uqophisane wodwa uze ubulalane. Uyathinteka ngenxa yokuthi-ke, phela kubakhona ukuluguquka khona phakathi emndenini ukuthi umndeni zize kufanele ukuthi uhlukane phakathi.

Into mina engingayidlulisela kulensizwa, njengoba seyingena esigabeni sokuba yindoda. Ngingasho ukuthi indoda iba indoda ngekhaya. Indoda ithenga impuphu la ihlala khona, iphinde futhi iyithenge ekhaya. Ayibashayi abantu besifazane, iyawuhlonipha umthetho, iyavikela emphakathini, kungabikhona ubugebengu uma kukhona amadoda angempela.